First Aid khithi i thusa uri ṅwana a vhaisala, u thusalea nga tshetsho tshifhinga. First Aid khithi i hone tshikoloni, i kona u wanalea zwavhuḓi hu songo vha na vhukonḓi, na u thoma ya lindeliwa. Na vhadededzi na vhabebi vha vhana vha a kona u dzulisea musi vha tshi kho ḓivha uri First Aid khithi i hone tsini na uri vhana vho tsireledzea ngauri vha tamba vha vhaisala vha ḓo kona u lafhiwa zwavhuḓi. Na uri fhethu hune vha vha hone vha ḓo kona u wana thuso u ṱavhanya.

Vha lushaka vha lavheleliwa u thusa nga zwithu zwa ḓuvha na ḓuvha, u itela u ṱhogomela mutakalo wa mualuwa uyo. Vha lavheleliwa u vha hone, u tikedza na u ṱhonifha na u ita uri fhethu hu ne mualuwa a kho dzula hone ho tsireledzea. Vha tea u ita na tshifhinga tsha u twa na vhaaluwa avho na u ita mitambo kana dzi nyonyoloso dzine vhaaluwa vha dzi takalela u itela u takadza vhaaluwa, na u vha mvumvusa. Vha lushaka vha lavhelelwa u tea vha ḓovha u vha thusa nga masheleni sa izwi vhaaluwa vha tshi vha vha si tsha shuma.

Musi huna miḓalo, miḓalo i a thivha bada dza kundelisa vhashumi uri, vha tshimbile vha tshiya afho hune vha shuma hone. Miḓalo i a dovha futhi ya tshinyadza dzi nnḓu, ya tshinyadza zwifhaṱo, i tshinyadza zwithu zwinzhi zwine zwi sia vhadzulapo vha tshi vho kundelwa u tshila vha tshi vho balelwa sa izwi miḓalo i tshi ngavha yo tshinya na zwiḽiwa, ngauri i tshinya na masimu izwi zwa ita uri vhadzulapo vha kundelwe u wana zwiḽiwa zwauḽa

Musi u ḽa, hovha hu tshi to fhaheiwa.

Musi ndi fhethu hure na muthu are na TB zwine nda nga ita, ndi u sedzana na uri fhethu hune ravha hone hu na mafasiṱere, kana hune muya wa kho dzhena hone na u kona u bva. Zwiṅwe ndi u vha na vhuṱanzi uri wa sendelese tsini na uyo muthu, hu vhe hu na tshikhala vhukati hau na uyo muthu. Zwiṅwe u nga ambara masiki, uri zwa sa ḓe zwa fhirela kha iwe na izwo u vha wo ḓi tsireledza.

Ee huna khombo ine ya nga bvelela, musi muthu a ḽitsha u shumisa zwa vhuteamiṱa, if a wana a khou ḓidzhenisa kha zwithu zwa vhudzekani zwine zwa nga itea ndi uri a nga ḓi hwala zwiṅwe.

Ndi vhona zwi zwa ndeme, sa izwi ndi tshi vhona muṅwe na muṅwe a na raiti ya muvhili wawe, na uri vhane vha vha kho ṱoḓa u dzhenisa u ḓi dzhenisa kha zwa vhuteamuṱa vha vha na zwe vha vhona, vha tshi ḓivha uri ndi ngani vha tshi kho ṱoḓa u ḓi dzhenisa khazwo. Vha vha tshi ḓivha zwori a vha khou ṱoḓa vhana zwino ngauri mini, kana vha kho ṱoḓa u thoma vha vhonana na zwifhio. Zwino hu tea u ṱhomphiwa pfhanelo dza muṅwe na muṅwe musi a tshi khou dzhia tsheo ya u ita hezwi zwithu, naho mahayani vha tshi vhona zwi songo tea, hu tea u vha na ṱhomphiwa ha pfhanelo dza muṅwe na muṅwe a ita zwine a funa nga muvhili wawe.

Zwone ndi vhona zwi zwa ndeme, nga maanḓesa arali uyo muthu o ya a ita ndingo, dzi tshi bva ha waṅwa upfhi u nayo HIV. U tea u wana thuso kha vhathu vha muhumbulo uri a sa humbulese na uri vha mufunze uri a si vhulwadze ha vhulaya, if wa tshila zwavhuḓi naho u ya kona u tshila sa vhaṅwe vhathu vhane naho a vha khou lwala ngauri hafha nnḓa ho ḓala ku humbulele kusi kone nga u vhu vhulwadze ha HIV. So zwone zwo fanela ende ndi zwa ndeme, uri muthu aye a vhone vhathu vha muhumbulo.

Ndi khombo nnzhi dzine dza nga itea, khombo khulusa kha izwo hu lufu. Ngauri heyi ine yavha, i songo tendeliwa kha zwa mulayoni, ndi ngauri a i ngoya ya thesitiwa a i ngoya ya fhira hu ne ya tea u fhira hone ha tshekulusiwa uri vhathu vha tshi ṅwa kana u ḽa ezwi zwithu hu do itea mini. So masiandoitwa a vha o ḓalesa, ngauri vhathu a vha ḓivhi zwori vha tshi shumisa ezwo zwithu hu ḓo itea mini khavho.

Musi ndi tshi kho shumisa vhuteamiṱa, ho itea zwithu zwi nnzhisa. Musi ndi kho ḓi to bva u thoma u zwi shumisa, nda ndi si khou kona u ya maḓuvhani zwavhuḓi, u ya maḓuvhani maḓuvha o vha a tshi kho ḓa o ṱanganana, huṅwe nda ya maḓuvha manzhi manzhi huṅwe miṅwedzi ya fhira ndi sa yi. Na kha muvhili ndo ri tshi thoma u shumisa vhuteamiṱa nda ḓa nda khwaṱha vhukuma, nda khwaṱhesa zwine zwine zwi tonga asi zwa mutakalo.

Ee hone ndi vhona huna phambano, ngauri kha zwa vhuteamiṱa. Nḓila ya tshirema ndi hune ha muthu hovha hu tshi to fhaheiwa huna uri, zwino kha nḓila dza zwino dza tshi zwino hu na nḓila nnzhi hu na hune vhathu vha to mila dziphilisi, na vhaṅwe hune vha to ṱhavhiwa dzhekiseni nga murahu ha miṅwedzi miraru miraru vha vha kho huma u ṱhavhiwa. Zwone zwo fhambana vhukuma ngauri iyi nḓila ya tshirema yone yo vha i songo thesitiwa fhethu, so zwone zwo vha zwi si tuvha na vhuṱanzi hu tshi tovha lutendo lwa vhathu, fhedziha hezwinoni zwa philisi na zwa u ṱhavha dzhekiseni zwa tshirema ndi zwone zwine vhathu vha a zwiḓivha zwino ende zwi kho vhonala zwi kho shuma.

Zwine zwa nga shumisiwa u lafha muthu ane o fhirea mulenzhe, ndi u wana philisi dza pheini riḽiva, zwiṅwe zwine zwa nga shumisiwa ndi ramba, ine i ḓo ḓodziwa afho kha mulenzhe hune ho fhirea hone.

Nṋe ndi tenda uri muthu ane u kho ṱoḓa u ita vhuteamiṱa, ndi pfhanelo dzawe u tea u dzi ita. Sa izwi hu muvhili wawe sa izwi vhaṅwe vhafumakadzi vha tshi ṱoḓa u ita vhuteamiṱa ngauri vho no vha na vhana vhanzhi, vha vha vha tshi kho vhona uri muṅwe ṅwana a ḓa vha nga si tsha kona u muṱhogomela. Sa ezwi ndi tshi vhona vhuteamiṱa ho luga if muṋe wa muvhili a tshi khou ṱoḓa zwone.

Hune riṋe ra bva hone khaedu dzine vhathu vha ṱangana nadzo ndi uri, musi hu tshi vhidzwa vhathu evho vha tshumelo. Vha a lenga u ḓa, mulwadze u ya vhuya anga a sa ri sia ri hanefho kana vhulwadze ha vhuya hanga hu sa ṋaṋa vha fhedza tshifhinga tshi nnzhisa vha sa khou swika. Na uri huṅwe na musi vha tshi zama u kwamiwa nethiweke i ya konḓa, ngauri ri dzula mahayani i a konḓa wa wana i sa kho ṱuwa, hune ahuna iṅwe nḓila ya uri mulwadze u ḓo swikisiwa sibadela. Zwine vhaṅwe vhathu vho no ḓirisia nga nethiweke na huṅwe musi nethiweke yo tenda vho founeliwa, vha vha vha kho lenga u swika vha u

Ndi vhona uri zwo vha zwi songo leluwa, ngauri vhathu vho vha vho no ḓowela uri musi vha tshi amba vha vho dzula tsini na tsini kana vho ima vha vha tsini na tsini zwino izwi zwa musi COVID-19 i tshi ḓa vha vha tshi kho tea u sia tshikalo vhukati, ho vha na vhukonḓi nyana, kha nyambedzano sa izwi vhathu vha songo ḓowela u amba vhe kule na kule vha tshi kho to ambelesa nṱha.

Musi vha tshiḓa u dzhia dzilafho dzavho, vha vhonala vha tshi vha vha na ṱhoni, vha sa ṱoḓi u vhoniwa nga vhathu. Vhaṅwe vha ya fhira ṅwedzi vhasa ḓi u dzhia nga dzone ṱhoni, nga nṱhani ha nḓila ine ya ambesiwa nga yo kha tshitshavha HIV and AIDS.

Khaedu dzine muthu anga ṱangana nadzo ndi dza nethiweke, a ngari a tshi kho lingedza u founa ya vha i sa iti nga maanḓa a vha vho no dzula mahayani hune nethiweke i a konḓa. Huṅwe hu konḓi kana khaedu dzine ha nga ṱangana nadzo, ndi musi avha vhathu vha phulusa vhathu vho founeliwa vha waniwa fhedzi vha lenga u swika, sa ezwi zwine ra ḓivhisa uri zwi itisa zwone mahayani manzhi, ngauri dzi bada a dzi tuvha dza vhuḓi for uri i tshimbile zwavhuḓi goloi ya phulasa vhathu.

Khonani yanga i re na vhuholefhali, ndi a zama u musumbedzisa uri a si vhufhelo ha shango zwine nṋe nda kona u ita naye a nga kona u zwi ita, zwine nṋe nda tshilisa zwone naye a nga kona u tshilisa zwone. Arali hu na fhethu hune avha a kho ṱoḓa uya, fhedzi a tshi kho a tshi balelwa u ya nga ene muṋe ndi ya muthusa u mu swikisa afho fhethu sa izwi a na vhuholefhali hu na zwiṅwe zwine zwi a mu balela uri a zwi ite.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma, ngauri vhathu vha sa hayeliwa vhathu vha twa vha vhoṱhe mishumoni, zwikoloni, dzi badani. Zwino arali vha sa hayeliwe vhulwadze uvhu vhunga ḓala vhukuma zwo leluwa, vhunga ḓala shango ḽoṱhe vhathu vhoṱhe vha lwala, ha vha na dzi khakhathi ha vha na tshiwo, zwino u hayeliwa zwi thivhela izwi zwithu uri vhulwadze vhu sa ṱanḓavhuwe hoṱhe na shango.

Vhathu vho guda ngudo dza malwadze na zwithu zwine zwa tea u itisiwa zwone musi hu na malwadze aya ane a fhirela u leluwa nga eyi nḓila.

Maṅwe malwadze a sa fholi o ḓoweleaho ane a kwama vhanna ndi testical cancer, one a langiwa nga madokotela arali zwo ṱavhanyedze wa u waniwa upfhi uyo munna o kho lwala izwo zwithu madokotela vha ya a ita sedzhari hune vha ya kona u bvisa izwo zwo no kho dina.

Ee, ndo no vhuya nda thusa kha tsimu ya miroho ya tshikolo afho musi ndi tshi kho thusa kha miroho ya tshikolo ndo guda uri ri tshi ṱavha iyo miroho ri tea o i ṱavha fhethu hune i a kona u wana tshedza tsha ḓuvha.

Ee, ndo no vhuya nda shela mulenzhe kha fulo ḽa mutakalo wa vhanna, zwone ndo pfa zwi zwavhuḓi sa izwi ri tshi khou thusa vhana u fana na musi u tshi kho thusa khotsi awu kana makhulu awu kana khaladzi awu sa izwi avha vhathu vhoṱhe muthihi wavho anga si bale u vha hone muḓini, zwino zwi fana na musi u khou thusa shaka.

Zwine muvhusowapo wa nga ita ndi u vhona uri afho fhethu hu si ha fomaḽa hu vhe na thawara u itela uri musi vha tshi founa vha tshi ṱoḓa ambuḽentsi vha kone u i wana vha kone u ḓa vha thusiwe u ṱavhanya, sa izwi musi ambuḽentse itshi lenga u ḓa zwi a vhanga dzikhombo huṅwe zwi nga ita uri i tshi sala i tshi swika muthu a vhe ono ri sia.

I kwama mutakalo wanga nga nḓila ya vhuḓi vhukuma, nḓowelo ye ra i itisiwa tshikoloni ndi u ḽa mitshelo. Tshikoloni rovha ri tshi ri ri tshi awela kiḽasini rofhiwa mitshelo ḓuvha na ḓuvha, izwi zwa ita uri zwivhe zwithu zwa ḓuvha na ḓuvha zwine ra pfha zwori zwi tea wo itea ḓuvha na ḓuvha zwine zwi ri fha mutakalo nga maanḓa musi ri tshi ḽa mitshelo yono nga maswiri zwi engedza na maḓi muvhilini.

Mbekanyamushumo nnzhi dza mutakalo mushumoni dzi sedzana na zwithu zwa vhafumakadzi na zwithu zwine zwa kwamesa vhafumakadzi zwine zwa sedzana mitakalo ya vhafumakadzi zwine a zwi thusi vhanna zwa fhungudza tshi pfumbudzo kha mafhungo a mutakalo wa vhanna.

Dzi kiḽiniki dzapo kana madzangano a nga ita mishumo ine ha ḓo vha hu khou funḓedziwa vhathu nga mutakalo wa vhanna uri vhathu vha kone u i vhona vha kone u i ḓivha sa izwi vhunzhi ha vhathu vha sa ḓivhi nga mutakalo wa vhanna ngauri a si zwithu zwine zwa ambesiwa a si zwithu zwine zwa funzesiwa.

Ndi ngauri arali kha aya malwadze a ngaho swigiri kana mutsiko wa malofha zwa lenga u wanulusiwa zwi a konḓa u lingea, zwi a konḓa uri muthu a thusiwe uri a tshile nazwo fhedzi arali wa ṱavhanya u zwi vhona ndi zwa ndeme ngauri afha zwi a kona u langea muthu u wa kona u mu ita uri avhe khwine hu si na thaidzo.

Ndi ngauri avho vhathu vha vha vha kho kundelwa zwithu zwinzhi vha kundelwa u ḓi itela vhone vhaṋe na musi vho dzula vhe vhoṱhe vha nga vha vha tshi vho humbula na zwiṅwe zwithu zwi songo ḓaho nga nḓila ya vhuḓi, hu ngazwo sisiṱeme yo khwaṱhaho ya thikhedzo ya matshilisano i ya ndeme kha vhathu vhane vha kho tshila na vhuholefhali uri vha kone u vha tikedza vha kone u vha vhone vho khwaṱhaho kha uvho vhuimo.

Ee, ndi vhona uri vhashumi vha shumi ambuḽentse vho ḓi lugisela zwavhuḓi na u gudisiwa musi vha tshi swika, ngauri musi vha tshi swika vha swika vha thusa uyo ane a kho vhaisala nga u ṱavhanya.

Ndi vhona uri vha muvhuso kana zwikoro zwa zwitshavha vha tea u kuvhangana tshelede iṅwe ine ya ḓo fanela u thusa avha vhathu musi vha tshi ṱangana na vhuleme ha masheleni, saizwi hu si vhoṱhe vhane vha a kona u swikelela ayo masheleni ono vha a kho ṱoḓea sa izwi zwitshi toḓa masheleni manzhi.

Dzikhaedu dzine vhaongi na madokotela vhasedzana nadzo musi vha tshi fanela u alafha vhalwadze vhanzhi u fhira vhane vha nga kona u vhalafha, ndi uri vha ḓo tea u vhalafha vho no dzhaya ngauri vha khou gidimela uri vha kone u thusa na vhaṅwe vha ri hafho murahu zwine zwi nga vha ita uri vha ite dzi phoso musi vha tshi khou lafha avha vhaṅwe, vha ite vhukhakhi vhunzhi musi vha tshi kho lafha vha vhaṅwe ngauri vha khou lafha avha vhare hone vho dzhaya.

Mushumo wa ya nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ya ita kha u phaḓaladza mafhungo a COVID-19 kana a si one, ndi uri kha radio ro vha ri tshi ḓi dzulela u pfha uri ri ri kho tea u imisa hani musi ri mashophoni, ri kho tea u tshimbilisa hani musi ri nnḓa hafha hune a si mahayani na uri ri tshibva ri kho tea u ambara mimasiki.

Ndi vhona uri dzi kiḽiniki dza tshitshavha dzi anzela u ḓa vha nga malwadze ngauri vhaongi na madokotela ndi vhaṱuku, na uri u na zwishumiswa zwo no kho tea u shumisiwa zwi ḓovha zwi zwiṱuku kana zwisi zwine zwa thusa vhalwadze nga nḓila i ṱavhanyaho zwi zwa kale.

Ndi uri vhana avho vha shuma ḓuvha na ḓuvha vho tshuwa uri hu nga itea zwinwe zwithu zwi si zwavhuḓi fhedzi vha sa kone u swikelela ṱhogomelo ya mutakalo wavho ngauri a vha holi masheleni manzhi ane a kona u tika muṱa a dovha a yo badela zwa sibadela kana zwa kiḽiniki.

Vhanzhi tshitshavhani ndi vhona uri vha vhona uri uya u ṱoliwa zwi sumbedza u sa khwaṱha kana u sa vha munna, zwiṅwe ndi nga ita uri vhavha vhatshi kho sedzana na vhunna havho hu zwezwo zwa uri vha vhona uri u ya u ṱoliwa ndi zwithu zwa vhafumakadzi.

Vho kundelwa fhaḽa musi hu tshi vho pfhi vhathu kha vha kho tea u dzula hayani vha re na mabindu vha a kho tea u vala mabindu ha dzuliwa, afha vho kundelwa ngauri vhathu vha tshitshavha a vho ngo dzula hayani vhaṅwe vha mabindu u vho ḓi a vula vha tshi khou rengisa nga mafasiṱere, naho ḓivhiwa mapholisa na vhathu vha u linda uri vhathu vha songo bva vhusiku vhathu vha songo vula mabindu vhathu vho tea a vhuḽa, afho hune vho kona u bvelela hone ndi afho kha tshikhala tshine muthu a kho tea u sia tshone muṅwe a kona u ima hone ndi hone hune vhathu vho tevhedzela zwone na kha u ambara masiki.

A dzi na ambulance dzo eḓanaho uri u itela u swikelela ṱhoḓea dza vhathu vha hanefho mahayani.

U neta ha vhashumi vha kiḽiniki, izwi zwi nga ita vhukhakhi vhuhulu zwi nga ita uri na vhaṅwe vhathu vha lovhe sa izwi muthu o neta ho ha kone u vhona zwavhuḓi ha koni u shuma zwavhuḓi uvha a si tshe na maanḓa, na uri a ite vhukhakhi zwo leluwa sa izwi a songo wana tshifhinga tshinzhi tsha u awela.

Zwikimu zwau ṋea zwiḽiwa vha ita zwa u tshimbila vha tshi humbela masheleni kha vho ramabindu na vho no kona uri vha kone u ya vha renge zwiḽiwa vha ye vha fhe a vha vho no kho shaya zwitshavhani vha tshi fhungudza nḓala ya vhana kha zwitshavha zwi shayaho.

Zwitshavha zwi nga ramba vhathu uri vha ḓe vha funḓedziwe kana vha ambiwe navho nga muhulwane wa vha holefhali kana ane a ḓivhesa nga zwa vhuholefhali, u vha sumbedzisa uri zwone a si zwithu zwiṅwevho na uri vhathu vha vhuholefhali a vha tea u fariwa nga inwe nḓila yo fhambanaho na yavho sa ezwi roṱhe ri vhathu.

Musi muvhuso u tshi vhea mutsiko kha zwibadela uri vha kone u vhona vhalwadze vhanzhi nga tshifhinga tsho vhewaho. Zwi a vha ṋea mutsiko musi izwi vhono ṋewa mutsiko. Zwi ita uri vha si tsha kona u thusa avho vhathu nga nḓila yone. Sa izwi vha tshi ḓo tea u vha vha tshi kho ṱavhanya. Zwi ita uri vha sa tsha kona u ṱhogomela ha vhathu nga nḓila yone vha ite zwithu u ṱavhanya uri vha kone u yo thusa o no khou tevhela.

Zwone a zwi ngo to leluwa sa izwi ngei hune nda dzula hone hu tshe ho ḓala vhathu vhane a vha thu to gudisiwa. Nga ha HIV a vha thu to vha na nḓivho khulu nga hayo zwine vha kho ḓi sedzisa vhathu vhane vha vha nayo zwiṅwevho.

Musi mishonga yo fhela zwi ita uri vhathu vha sa i wane. Vhathu vhanzhi a vha koni u ya u kha dokotela hune vha to badela. Zwine zwa ḓo ita uri vha soko vha henefho vha tshi khou tambula vha sina mishonga. Sa izwi kha dzi kiḽiniki i tshi dovha ya lenga mishonga uri i vhuye.

Thaidzo khulwane kha vhathu vhane vha dzula afho i ngavha ya uri vha ḓo kundelwa u thusiwa. Sa izwi kiḽiniki ya shango ḽiṱuku zwi sumbedzisa uri vhathu vhanzhi vha nga ḓa vha tshi kundelwa uri vha kone u wana tshelede yau ya kule u ya u lafhiwa hone. Zwine zwa ḓo ita uri vhathu vha vhaisale kha eḽo shango vha si khou kona u wana thuso. Vha si kho kona u wana dzilafho.

Arali kiḽiniki ya vha yo fhelelwa nga mishonga ya ndeme. Zwine zwa ḓo itea ndi uri vhathu vha ḓo balelwa u lafhiwa vhathu vha ḓo isa phanḓa na u vhaisala vha si kho wana dzilafho. Sa izwi vhathu vho ḓitika nga mishonga yo no wanala kiḽiniki.

Tshithu tsha u thoma tshine nda nga tama mbekanyamushumo iyi ntswa i tshi sedza khatsho. Ndi u funza vhathu nga ha dwadze ḽa HIV na u vha sumbedza uri muthu o no kho lwala uvhu vhulwadze na e u a tea u fariwa sa riṋe vhaṅwe. Sa izwi ri tshi fana na uri u vho vhulwadze a si lufu. Muthu u a ḓi kona u tshila naho arali a tshi kho dzhia mishonga a tshi mila phiḽisi dzawe nga tshifhinga.

Mbekanyamushumo ya mutakalo i tshi thoma tshithu tsha ndeme tshine ya fanela u sedza khatsho. Ndi u funza vhathu nga ha vhulwadze ha HIV. Na uri u gudisa vhathu uri vha kone u ḓi tsheka maṅwe malwadze ane vhathu vha a kona u ḓi tsheka hayani. Sa breast cancer sa izwi vhathu vhanzhi vha tshi zwi wanulusa ho novha kale.

Sa izwi ri tshi zwi ḓivha uri vhaswa vha kho ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani. Nyeletshedzo ine wa nga ṋekedza uyo muswa ndi uri musi a tshi ḓi dzhenisa kha hezwo zwithu. A si hangwe u shumisa zwitsireledzi sa khondomu. Uri a kone u ḓi tsireledza kha malwadze manzhi manzhi ane vhathu vha khou lwala one hafha nnḓa.

Nga maanḓa arali muthu a tshi kho dzula mashangoni maṱuku. Hune thuso i a konḓa uri i swike zwi a ita ya uri hoyo muthu zwiṅwe zwifhinga a balelwe u wana thuso. Saizwi huṅwe na masheleni a tshi to vha a siho a uri a kone u ṱhogomelwa uyo muthu tshifhinga tshoṱhe.

Uri arali muthu a khou vhonala o huvhalesesa u tea u fhirisiwa phanḓa a isiwa phanḓa khavho vhaṅwe. Naho vha tshi kho lwala fhedzi uyo ane a vhonala a tshi kho lwalesa vhukuma u tea u thusiwa u ṱavhanya. A sa ḓori sia hanefho o no swika si tshi badela.

Zwine vha nga ita ndi u ita tshigwada tshine tsha ḓo ri kana nga maṅwe maḓuvha tsha tshimbila tshimbila nga muḓi nga muḓi hune ha dzula vhaaluwa. Hu tshi tshekhiwa mutakalo wavho vhane vhaya phakha philisi vhathu vha vhona zwori vha ye vha vha phakhele philisi. U itela uri vhakegulu na vhakalaha vha sa tshimbile nyendo ndapfu vha tshi kho yo phakha philisi. Ndi zwine zwinga thusa mutakalo ya avho vhaaluwa zwa khwinisa tshumelo ya mutakalo.

Musi ndi tshi kho ḓi ita iyo pulane ya emergency service ya tshitshavha. Tshiṅwe tshine nda nga ita ndi u ita uri musi tshitshavha vha tshi kho founela emergency services zwa sa ṱoḓe airtime. Ndi nga ita uri zwi konadzee uri vha vha foune nga mahala. Futhi ndi ḓo kona u ita uri muḓi muṅwe na muṅwe hu vhe hu tshi kona u tshimbilea uri ri kone u swikesa nga u ṱavhanya afho fhethu. Na uri hu nga zamiwa uri muḓini muṅwe na muṅwe vhathu vhavhe vha na medical aid kit.

U yo muthu nae u nga muvhudzisa nga mutakalo. Mutakalo uri ene ukho twisa hani na uri o takalisa hani. Sa izwi u vhudzisa mutakalo hu si u sedza zwi no vhonala nga maṱo fhedzi. Na uri arali atshi nga ṱanganedza masheleni ri nga zama na uri ri mufhe nyana masheleni uri a kone u isa phanḓa na zwine akho ita zwone zwa mushumo wavhuḓi.

Minister wa mutakalo vha tea u engedza mimoḓoro u itela dzi tshumelo dzavho dza shishi. Ngauri kha tshumelo dza shishi a dzi kho shumela vhathu nga nḓila yone. Musi hu tshi founeliwa hu tshi ṱoḓiwa huṅwe ngei fhethu u wana uri a i ho yo ya huṅwe ngauri dzone ndi ṱhukhu.

Ndi nga ṋea nyeletshedzo ya uri u tea u shuma zwavhuḓi na vhathu. Na uri a songo vha fhelela mbilu sa izwi vhathu vhanzhi vha tshi ḓa vha tshi kho vhaisala vha khou pfha vhuṱungu. Vha vho bvisela uvho vhuṱungu havho kha muongi huṅwe vha si tsha ambisa na ye zwinwevho. Zwine nda nga muvhudza ndi uri u tea u konḓelela a vha konḓelela a tenda uri vhaṅwe vha kho ita nga heyi nḓila ngauri vha khou pfha u vhavha.

Ndi nga vha vhudza uri kha mishumo ine vha khou ita kha vha engedze vhaongi kiḽiniki. Sa izwi vhaongi vha vhaṱuku zwine vho ḓi vha na mutsiko vha si tsha kona u thusa vhalwadze zwavhuḓi.

Ndi vhona uri ndi khwine u wana goloi ya u isa muthu sibadela. I zwi ndi zwiambiswa zwi tshi khou bva nga hune ndabva hone ngauri ambuḽentse dzi a lenga u swika. Arali wa founela ambuḽentse i ya dzhia mithethe minzhisa uri i swike. Zwine zwi fhiriswa nga musi wo wana goloi wa i sa muthu sibadela. Ngauri arali wa lindela ambuḽentse muthu anga nga a sa ri sia.

Kiḽiniki nnzhi dzina dzhenereitha zwino arali muḓagasi wa mbo ḓi fhela dzhenereitha i mbo ḓi ḓa ya takusa kiḽiniki iyi. Fhedzi arali hu sina dzhenereitha muḓagasi wa mbo ḓi ṱuwa kana maḓi. Arali muḓagasi wa ṱuwa avha vhane vha khou tikiwa nga wo zwi amba vha mbo ḓi ri sia. Sa izwi zwithu zwinzhi kiḽiniki zwi tshi tikiwa nga muḓagasi zwi amba hungavha na dzi khakhathi nnzhisa.

Arali hu na muthu ane u na nyimele ya shishi ya mutakalo wa muhumbulo. Afho fhethu hu si na zwibadela zwa muhumbulo tsini. Zwi fhedza zwi tshi vho ita uri uyo muthu a ṱhogomeliwe nga muthu ane ha ngo gudela zwa muhumbulo. Kana uri hu itiwe puḽane uri a ye hanefho hune ndi kule hune hu na muthu o gudelaho zwa muhumbulo.

Musi muthu o wana khombo khulwane fhethu hune ha vha kule. Hu a founeliwa ambuḽentse dzine nadzo thaidzo ndi uri dzi a lenga u swika. Ezwi zwine zwi ita uri vhathu vha tshi vha vhaisalese kana vha ri sia ngauri ambuḽentse dzi a lenga u swika fhethu hune ndi kule. Sa izwi na fhethu hune ha vha hu tsini dzi tshi lenga u swika. Ngauri hune nda dzula hone hu tovha na ambuḽentse mbili fhedzi dzine dza shuma fhethu hoṱhe.

Muthu a re na vhulwadze ha swigiri dzivha dzo no gonyesa dzi level. Zwino musi a tshi ṱhavhiwa insulin, insulin i ḓa ya tsitsa ya tsitsa ya ḓisa vhukati hu ne zwa tea uvha zwi hone.

Hai ndi vhona zwi songo tea fhedzi ahuna iṅwe nḓila zwine zwa nga itiwa ngayo. Ndi vhona zwi songo tea ngauri vhathu vho no ya kiḽiniki huvha hu vhathu vhane vha kho vhaisala vha khou lwala. Zwino musi vhathu vho ya vha tshi kho lwala muvhili u vha u songo tsha to khwaṱha. Vha tshi ṱangana na vhaṅwe vhane vha khou lwala zwi nga ita uri vhathu vha ṋaṋe u lwala. Sa izwi vha tshi khou shatana malwadze vho ḓalesa hanefho sa izwi muya u tshi vha u khou balelwa u tshimbila zwavhuḓi.